Sike saba khona isikhathi lapho imidlalo yesikole sethu iye yaletha umphakathi wangakithi ndawonye. Bekuwumdlalo kanobhutshuzwayo. Indawo yakithi inabantu abawuthanda kakhulu unobhutshuzwayo. Isikolo sakithi neskolo leso esincintisana naso, bekuyizikole ezimbili ebazaziwa zinekhono kakhulu kulo mdlalo. Abantu bendawo yakithi bebehlala njalo bekulindele uma kuzodlala le zikole zombili, futhi abazali bebekujabulela ukubona izingane zabo zidlala futhi ziphumelela emidlalweni futhi loko bekwenza umphakathi ubumbane ube nobunye ndawonye ujabulele into efanayo.

Imisebenzi yesikhashana lapho izwe liphatha i-world cup. Imisebenzi yamahhotela noma ama-bed and breakfast. Uma isiphelile i-world cup, leyo misebenzi iyaveleka ingasafani nangale sikhathi i-world cup isaqhubeka. Kodwa imisebenzi eqhubeka ihlale ikhona eye-tourism lapho abantu beye babona izwe lakithi ukuthi lihle kangakanani bayeza bezovakasha, bese baya bafuna ukuhlala noma bese bafuna ukuzochitha isikhathi sabo sokuphumula ezweni lakithi. Loko kufaka izimali ezinkulu ezweni lakithi.

Lapho izingane zikwazi ukuthi zibe nama-online gaming, kuzisiza ukuthi zijwayelane nedijithali noma ezobuchwepheshe ukuzisiza lapho zifinyelela esikhathini sokuthi ziye emanyuvesi noma emakolishi, nokuthi zikwazi ukukhetha izinhlobo ezahlukahlukene zomsebenzi. Loku kuyasiza kakhulu ngoba zisuke zijwayelene kakhulu nekhompyutha nokusebenza kwayo.

Lapho kudlalwa i-world cup kungakhathaliseki ukuthi eyiphi noma ngabe yi-rugby noma ngabe i-cricket. Abantu bakithi bajabulela ukubukela imidlalo enjalo futhi kuba khona ukubumbana nokujabulelana. Kuye kwabonakala kuma-world cup aye adlalwa esikhathini sangaphambilini, i-cricket ne-rugby la iNingizimu Afrika iye yabonisana uthando kungakhathaliseki ubuhlanga nebala.

Ngiyalithanda kakhulu ibhola kodwa ngiye ngiphoxeke lapho mhlawumbe ureviri engaboni kahle kanti asinawo amakhemera akwazi ukuthi abuyiselwe emuva noma ariwayinde kubonakale ukuthi ngempela bekuyi-offside, noma bekungeyona noma i-penalty leyo enikezwayo ibifanelekile noma cha. Uma kungaba namakhemera akwazi ukubona loko, bakwazi ukuthi orevri bahlangane nolayizi men bahlangane kukwazi ukuthi kwahlulelwe ngendlela efanele umdlalo webhola ubungathuthuka kakhulu ezweni lakithi.

Alikho inani lemfundo elidingekayo ukuze umuntu adlale i-internet gaming. Ingadlalwa noma ngabe ufundile, noma uneziqu, noma ungafundanga, ungena ziqu ungakwazi ukuyidlala i-gaming kwi-internet.

Imidlalo yonke idinga phecelezi i-discipline, idinga ukubekezela phecelezi i-endurance. Uma osemusha ekwazi ukukhulisa lezi zimfanelo, kumnikeza ukuzethemba futhi uyakwazi ukuphumelela kweminye imikhakha yokuphila kwakhe akwazi ukuthi, uma elwela into, noma efuna into, uma esebenza kanzima angakwazi ukuyiphumelelela ukuyithola leyo nto ayidingayo.

Ngicabanga ukuthi izikolo azenzi okwanele ukuthi izingane zamantombazane zidlale imidlalo, ikakhulukazi izikolo zasemalokishini, noma izikolo zasemakhaya kungafani ney'kolo zasemadolobheni. Kuyafuneka umzamo kakhulu wokuthi loku kuqikelele ngoba loku kunikeza ukuzethemba ezinganeni zamantombazane futhi wenza izingane zamantombazane zingabi wuvanze noma zibavikele ekukhulelweni besebancane ngoba bengagcwala indawo yonke, kodwa isikhathi esiningi besichitha besemidlalweni futhi bezilungiselela, bezilolongela imidlalo.